Ke nagana manyalo a a rulagantsweng e le manyalo a a siameng gonne batho ba bogologolo ne ba kgona go bonela pele, mme tota mo di mo nakong tsele tsa bogologolo gane ba rulaganya menyalo di-family like malapa a o ba na le madi mme ba sa batle gore madi a bone a a sebetse ka bongata. Ne banyadisa morwadia bona ko go na leng madi teng, gore ba kgone go tshwarisana, mme madi a seke a ralala a tswile mo malapeng a o. So ke nagana ka nako tseo tsa go nyadisiwa le molekane ne le tsone nako tse di siameng o tlhome mme letlhokwa letle le nyalane ko bofelong.

Tota go nna mo motsesetoropong gona dikgwetlho di le dingata. Go batlega madi a go batlega le motho o pelo thata ka gonne ga o nna mo motsesetoropong mathata a mangata, go tletse ditshenyi go tletse eng mme fela ga o na le pelo thata o na le madi o ka kgona go tswelela ka botshelo bo o bo batlang gona motsesetoropong .

Ga re tla mo tsa setso, setso ke ngwao e leng gore re godile ka yona mo metlheng e le ya kgale. Mme fela ga re tsena mo go tsa bodumedi, bodumedi le bo fitlha ba tla ba nna le dikgogakgogano le tsa setso. Mme fela go ya ka motho gore ene o dumela go dira eng, nna tsotlhe setso le go dumela ke kgona go di sebedisa ka bobedi ba tsone gonne setso ke ngwao ya rona le go ikitse ko o tswang teng. Ga re tla mo tsa bodumedi, bodumedi ke gore re teng mo dikwalong tse re kopanang le tsona mo bible-eng. Mme fela setso sona ke ntho e re golang le yona e tsamaisang ka madi.

Mo setsong sa a ka re apara tshega, tshega mme mo dinakong tsa gompieno dilo di tšhentšhile dilo setse di fetogile ka gale. Ga go sa apariwa ditshega jaaka gale, go setse go apariwa marukgo a makhutshwane jaaka one apariwang mo godimo mo re sala ka dikgopo re tsene le dieta tsa setso.